Zama ukugwema ukuziqhathanisa nomngane wakho. Gxila emigomweni yakho nasezinzuzweni zakho futhi uzikhumbuze ukuthi wonke umuntu unendlela yakhe. Khuthaza ukuphila okuhle, uma umngane wakho ebonisa ukuziphatha kokuncintisana, zama ukuqondisa ingxoxo ibe nenhle nesikhuthazo esikhundleni sokubambisana.

Ukuqinisekisa ukuthi izikhungo zemidlalo zezikole zigcinwa kahle futhi ziphephile, izikole kufanele zenze izindlela zokunakekela njalo zihlole ukuphepha, zihlinzeke ngezinsizakusebenza ezanele futhi zisebenzise izinyathelo zokuphepha. Lokhu kuhlanganisa ukuvikela izikhungo ngezingidi namakhamera ukuhlola ukuphepha kwaminyaka yonke kwemishini nokuqinisekisa ukuthi okukusebenza kunikeza isivikelo esanele.

Isikhathi sesikrini esiningi sinomthelela ongemuhle ekuhambeni iqhaza komfundi kwezemidlalo nokusebenza komzimba okuholela ekwandeni kokuziphatha kokunganyakazi kanye nokuncipha kwamathuba okunyakazayo. Ucwaningo lubonisa ukuthi ukusetshenziswa kobuchwepheshe obuphezulu kuhlotshaniswa nokuzivocavoca okuncane kanye namathuba amaningi okuphila kokunganyakazi ezinganeni nasebancane.

Ukuhlinzekela ngezindawo zemidlalo ezanele emiphakathini enganakiwe, kubhekana nezinselelo ezifana noxhaso oluncane inqalasizinda enganele nokuntuleka kokuzibandakanya komphakathi. Ukubhekana nalokhu, imiphakathi ingasebenzisa amasu afana nokufuna uxhaso lwezimali ezinhlelweni zikahulumeni nezinhlangano ezizimele ukubeka eqhulwini ukuqama okufinyelelekayo nokufaka wonke umuntu ezikhungweni ezintsha kanye nokusebenzisana nezinhlangano zendawo ukuze kuthuthukiswe ukusetshenziswa nokunakekelwa.

Imidlalo yendabuko efana nemidlalo yebhodi nekudlala kwangaphandle, inikeza izinzuzo ezihlukile kunamagemu avidiyo esimanje, ikakhulukazi ekuthuthukiseni amakhono omphakathi, ubuciko, nomsebenzi womzimba. Ngokuvamile zidinga ukuxhumana, ubuso nobuso, ukukhuthaza ukuxhumana nokusebenza kweqembu kuya ilapho zivumela ukuzivumelanisa nezimo ngokuzenzekelayo kanye nokuxazulula izinkinga ngobuchule.

Ukuze kuthuthukiswe ukufinyeleleka kwezindawo zemidlalo zabafundi abakhubazekile, izikole kufanele zigxile ekuzivumelaniseni nezimo. Ukuhlela okubandakanya bonke abantu nokusebenzisana. Lokhu kuhlanganisa ukwakha amarampu, iminyango ebanzi nemishini evumelana nezimo. Ukuhlinzeka ngemidlalo eyahlukene nemisebenzi eguquliwe kanye nokubonisana nabazali kanye nabameli bokukhubazeka ukuze baqonde izidingo ezithile.